Ee nkile ka e reka tswekere ena ya moba ebile e monate haholo. E fumanea lebenkeleng lane la Thabo yane, e monate ho fetisisa tswekere tsena tse ding tsena.

Mefuta ya dijalo tse romellwang dinaheng tse ding, ke diapole, dipieri le koro di romellwa naheng yane ya Germany le Russia, hobane ha diyo ka naheng tseo.

Ho ya ka nna ke bona e le ntho e mpe hobane batho ba bangata ba tla hloka mesebetsi.

Nka ba eletsa ka hore ba se tate ba nke nako, hobane dijalo ha di hlaya, ka tsela e nepahetseng di hlaha di le ntle haholo, di se na le dikotsi tse ka amang batho ha ba di ja.

Ho ya ka nna, motho e mong le mong ya sebetsang mapolasing o lokela ho lefwa ho ya ka mosebetsi wa hae. E fela twenty seven rand eighty, fifty eight cent e nyane haholo hobane, motho ya sebetsang mapolasing o sebetsa letshehare kaofela. E fela a sa thole nako ya ho phomola e mo lekanetseng, jwale o lokela hore a fumane tjhelete e nepahetseng.

Batswadi ba ka, ha e se le moo dijo di nyolohile, ne ke bona hore ho molemo hore re qale polasi kantle ka mane hore re kgone ho ikhudisetsa dijalo. Hobane tse ding tsa dintho mane mabenkeleng di tura haholo, jwale hee ha re ijalla tsona, ho tla ba bobebe hore re kotule tsona, re se ke ra sebedisa tjhelete ho lo di reka empa.

O tla lokela ke ho sebedisa, dikgarafu le spetefereko, hore o etsetse hore mobu wa hao o phunyehe hantle hore ha o tlo jala, dijalo tsa hao di kgone ho mela ka pele.

Tjhelete a ka e fumana ka ho ya dibankeng.

Dumela mohwebi wa diterata. Re ne re na le bothata mona polasing ya lapeng. Boemo ha bo botle e le ka nnete ne re kopa o tle o tlo sheba sheba monana hore re ka qala jwang ho lokisa diterata tsenana hobane ditjeho tsa teng ha di ya ema hantle.

O ka jala mekopu, o ka jala moroho e mengata e fapa fapaneng.

Batho ba mahae ba sebedisana ka tsela e ntle haholo hobane, ba thusana. Ba thusana ho jala, ba thusana ka ntho tse ngata hore ba fepe malapa a bona.

E, ba na le menyetla e tshwanang le ya bontate hobane mehla e tjhentjhile. Nakong ya pele bomme ba na ba sa kgone ho ba na le dipolasi, empa nakong ena ya hona jwale, bomme ba ka kgona ho ba na le dipolasi jwalo ka bontate.

Ho qala ho ruwa dikalakunu, ke ntho e nepahetseng haholo, empa ho tlameha hore a tsebe hore di tla ja eng, di nwe eng, di dule mo leng jwang hape.

Ho wa hlokeha, le ha di le teng hore motho a be teng ya shebang, hobane le ihlola motho le la dintho tsena tsa technology ha di tshwane.

Tsela tse ngata tse fapaneng tsa ho etsa mesebetsi ya hona le di dirapama, ke ho qala polasi ya poone, o bitse batho ba tlo sebetsa, kapo ya dieiye ho batho ba tlo lema dieiye, ba kotule dieiye tseno di rekiswe, di iswe mabenkeleng.

Dumela rapolasi. Ke ne ke kopa hore o nkadime dipere tsena tsa hao hore re tlo tseba hore re etse tjhelete ka tsona. Re di ise mane mejahong ya dipere, di lo matha moo ebe hee rea qala re etsa tjhelete.

Tsela tse ngata tsa ho sebedisa jeme ke ho tshasa borothong, le ho fa batho hore ba isetse bana dikolong.

Ke nahana hore se bakwa ke hore batho ba bangata ba etsa diaparo ka lona letlalo leo, feela ha ba na, batho ba etsang hore diaparo tse tsa bona tseo di bonwe ke batho ba bangata, haholo kapo diye naheng tse kantle ho rekiswa.

Ke ka jala, tjhidisi, ke ka jala ditamati, ke ka jala ditapole, hobane ke dijo tse nang le matla haholo tse thusang mmeleng ya rona mona hore, mmele ya rona e matlafale.

Mefuta e mengata o ka sebedisa e spray-wang, eo we tshelang dijalong, kapa eo we fafatsang dijalong, ho etsetsa hore dikokonyana tseo di tlowe dijalong tsa hao hobane di tla lematsa dijalo.

Lebaka ke hore, ke dula ke omanya batho, ke ba jwetsa ka mokgwa oo ba sa etseng mosebetsi o motle ka teng.

Diapole, dipieri, koro, ke bona e le ntho e ntle haholo hobane di kenya tjhelete mona Afrika Borwa.

Ho bohlokwa haholo hore mobu o dule o hlahloba, hobane nako e ngwe ho tla jalwa, mobung o sa nepahalang. Ebe dijalo tsa hao di shwa kgafetsa kgafetsa.

Ke bone ho na le batho ba batlang ho qala dirapama tsa bona. Jwale hee ka ho nna, ke na le tjhelete ke tlo etsa tlhodisano eo motho a win-ang, o tla win-a tjhelete, feela tjhelete eo e tla mo thusa hore a qale serapama sa hae.

Ke tlo qala ka ho tshela mobu wa ka, ko tshele manyolo hore mobu wa ka o ntlafale haholo.

Batho ba kgale ba na qetella mushroom ka ho o ja.

Ke tla mo bolella hore ke jala canola. Ha ke mo hlalosetsa hantle, ke tla mo jwetsa hore ke setho se etsang hore mafura a etsahale ebile ke e jalla hore re be le ona mafura ana.

Ke tla qala ka ho dumedisa borapolasi ebile ke ba jwetse hore, ha e sa le re emetse mmuso o tlo refa diente. Jwale hee ho tlameha re nke bohato hore rona re le re ye dikantorong tsa bona re lo ba botswa ho etsahala eng, hobaneng e le nako e telele ha ka na tseo kapa ba batla diphoofolo tsa rona dishwe? Ha ele jwalo re tla tlameha ho rona bopolasi, re kopanye tjhelete ya hore re ithekele diente tseo hobane mmuso wa rona o wa hloleha.